IWi-Fi yamahala inabo ubungozi noxa iluncedo. Kufanele siqaphele apho sifumana khona iWi-Fi yamahala, siqiniseke ukuba yindawo ekhuselekileyo. Kodwa nalapho kufuneka uhlale uqaphele ngoba kubalula kubenzi bobubi ukuhekha ifowuni yakho, bakufake kwizinto ezingalunganga bakuntshontshele neento zakho.

Into endingamcebisa ngayo kukuba kufuneka angathathi yonke into ayifake entliziyweni kwaye kufuneka abe ngumntu owomeleleyo okwaziyo ukuhlangabezana naziphi na izinto ezingathi zivele, ezintle nezimbi. Akwazi ukumelana nazo futhi akwazi ukuzibamba ngendlela entle.

Umyalezo endingabanika wona kukuba kufuneke uhlale uqaphele ngoba kumajelo osasazo kukhona oonqevu, ngoko ke kufuneka uhlale ukhuselekile futhi unganikezi ngayo yonke into ngawe

Into engasinceda kukuba sihlale phantsi sithethe ngale ngxaki sibonisane. Kwaye sifune indlela engasinceda sisobabini nendlela esingenza ngayo ukuphelisa le meko, siyilungise sisobabini.

Amajelo afanelekileyo anokusetyenziswa ngumntu ofuna isibhengezo seshishini endicinga ukuba angaluncedo kukusebenzisa unomathotholo, usebenzise amakhasi wonxibelelwano anjengooFacebook upapashe ishishini lakho khona.

Ndicinga ukuba ziyayiphucula kakhulu kuba xa ngabe kukhona into ongayiqondiyo ziba luncedo. Uyakwazi ukubhalela kuzo ucele uncedo nemibono kwaye zikwenza ngokukhawuleza.

Into ekufanele ukuba ndiyenze kukuba nditshintshe iphasiwedi yeWi-Fi yam ukwenzela ukuba ndibavimbe, bangakwazi ukungena ngaphandle kwemvume yam.

Into endingamcebisa ngayo kukuba ndithi makafake iWi-Fi kwikhaya lakhe. Loo nto ingenza kube lula ukuba angene kwi-intanethi futhi ingamnceda angakhokhi kakhulu, abhatale iWi-Fi ngenyanga.